Go sekasekiwa mengwaga, go sekasekiwa mogala wa dinomoro tsa mogala wa letheka, gape go sekasekiwa le gore ga ona mo o kolotang na.

O tshwanetse ke go akanya gore madi a tla bo o a adima kwa bankeng, o kgona go a patela nako e le kae, o ka kgona go patela bokae kgwedi le kgwedi, mme madi a o a dirisetsa go ira eng.

Histori ya gago ke yone e kgona go buela ko pele gore wena o motho ntseng jang, o patela ka nako o patela sentle na. Le gore ba ka kgona go fa ona madi a o tle o bo o a kopa na, kopo e o tle o bo o kopileng ya madi ba kgone gore ba ka o neela yona na.

Diphoso tse o ka di tilang fa o dira kopo ya sekoloto, ke go ka simolola go lebelela le gore madi a o a kopang o tle o bo o a dirisetsang eng, o tla kgona wa go patela kgwedi le kgwedi le gone o tla kgona go patela madi a le makae. Le gone o lebelele le histori ya gago gore ko mathomong go nne le mo sa le o a adimiwa madi teng wa patela sentle na.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto, pele o ka dira kopo go thusa gore o kgone go se be le mathata kwa pele ka nako e o tle o duela o duela madi a o tle be o a kopile. Le gore o tlhaloganye gore ditokomane tse o tle o ba o neetse tsone gore wena le dumelana jang.

Go ka ba thusa thata ka go ba dira gore le bo Rra mpa-tshetlha ba sa kgone go ba tila madi a bone a e tla be ba dirisa, e tla ba direla, ba direla mo tlabe ba dirang mo teng. Le gore ba kgone go itse gore madi a berekisiwa jang a sa berekisiwa botlhofo.

Ba simolola ka go lebelela histori ya gago gore ga o na mo o kolotang teng, ga o na mo o ne o tsere sekoloto mo teng wa palelwa ke go patela sentle madi a tla be o ne ntse wa tsere kgotsa sekoloto se o tle bo se tsere ka mokgwa o ba kgona go itse gore ba go fa madi kgotsa a ba go fe na.

Overdraft facility e ka go tlhaya mosola ka go ka go thusa go bona gore madi o ka dirisa jang, o ka dirisetsa eng, o a dirise ka nako e feng, le gona e go thusa le gore o sa tsamaya o dira dikoloto tse di sa tshwanelang. E bile e go thusa le gore o nne le kitso e le ntsi ka ga madi le gore o a dirise byang.

Nna, go ya ka nna ke itse ba gotwe go notlelelwa akhaonto ya gago gore madi a sa kgone go tswa ka mogare ga yona fa o berekisa madi a feteletseng, ke bona ebile e le mokgwa o o siameng gonne go kgone go boloka madi a gago gore o sa a berekisa ka nako, ka ka tsela e e sa tshwanelang.

Go ya ka nna ke nagana gore di banka di tshwanetse go nnisa motho fa fatshe di mo tlhalosetse ka botlalo, botlhokwa wa go dirisa madi, le gore tshwanetse motho a dirise madi jang ka tsela e ntseng jang. E bile ke bona e le ntho e e siameng gore di banka di tswalele madi a batho, gonne go na le batho ba bangwe ga ba kgone go dirisa madi, ba dirisa madi botlhaswa ga ba kgone go ipolokela madi sentle.

Nna ne kere gore banka e go adime madi, ne go ntse go ka ba botoka gore banka e be yone e e duelelang motlhomong kwa tla bo o batla go reka ko teng gore madi a gago a sa kry-a ke bo rampa-tshetlhana ba sa go tila ona madi ao.